Mbekanyamushumo dza mitambo ya vhaswa dzi fhaṱa u shumisana u ḓilaya na vhukonani, zwi ita uri miṱa na vhahura vha vhe na vhuthihi, zwitshavha zwi nga tikedza vhatambi vhaswa nga u ṋetshedza zwishumiswa zwo tsireledzeaho, u ya mitamboni, u ṋetshedza zwi sponsora na u pembela na u pembelela zwine vha zwi swikelela.

Ndi ṱalela mitambo ine nda i funesa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe arali ndi na tshifhinga, ndi nga ri kha vhege ṱhamusi maḓuvha mararu kana maṋa zwi bva kha uri mitambo iyo i khou tamba lini.

Ndi takalela u ṱalela mitambo i tshi khou tamba nga tshetsho tshifhinga ngauri ndi vha ndi khou vhona zwine zwa khou itea nga tshetsho tshifhinga ndi sa ḓivhi uri hu do itea mini u fhirisa musi mitambo i tshi khou dovhololwa ngauri ndi vha ndi tshi vho ḓivha uri ho itea mini.

Mitambo i gudisa vhaswa nḓila ya u sedzana na khaedu, u shuma kha u sa tendelana na u ḓowela zwiimo zwine zwa khou shanduka. Hezwi zwikili zwa vhutshilo zwi vha thusa uri vha bvelele kha tsimu na nnḓa ha tsimu.

Hai a thi humbuli uri tshikolo tshanga tshi na vhagudisi vho gudisiwaho vho eḓanaho kha mitambo yoṱhe ngauri mugudisi muthihi u vha a tshi kho gudisa mitambo yo fhambananaho nahone a songo i gudelaho.

U kovhelana kana u hadzima zwishumiswa zwa mitambo zwo nthusa u sa fhela mbilu na u shumisana nga zwiṅwe zwifhinga zwo vha zwi tshi ita uri ndi ndi lenge u gudiswa fhedzi zwo dovha zwa ita uri fulufhuwa ndi fhulufhele nahone zwa nthusa uri ndi dzhiele nṱha zwine nda vha nazwo.

Ee ndi nga takalela u lingedza fencing ndi zwone zwo khetheaho zwi fhaṱa u livhisa ṱhogomelo na u ḓifara nahone zwi ḓo engedza dakalo na u fhambana kha mitambo ya tshikolo.

Ee ndo no vhuya nda ṱalela mutambo u ngaho honoyo he wa vha wo mutambo wa bola, hu tshi khou tamba thimu khulwane ine ya vhidziwa u pfhi Mamelodi Sundowns i tshi khou tamba na Magesi FC. He Magesi FC ya kokodza iṅwe wini khulwane ya vha i songo lavhelesea na nga muthu na muthihi.

Ndi ḓo katela khothe dza zwipikwa zwinzhi fhethu ha u ḓiḓowedza zwiṱitshi zwo kunaho, u hira zwishumiswa zwa mahala na zwikhala zwa u itea zwa tshitshavha u vhona uri muṅwe na muṅwe u dipfha o tanganedzwa na u katelwa.

U bviselwa khagala ha mitambo ya dzitshaka zwi nga kunga vhaendelamashango, u ṱuṱuwedza zwibveledzwa zwapo na u sika mishumo. I ṱuṱuwedza mvelele ya Afrika Tshipembe, u engedza thengiso kha zwa mishumo ya zwannḓa, zwiḽiwa na tshumelo dza vhuendi.

U sedzana na khaedu kha mitambo zwi fhaṱa u konḓelela, u sa fhela mbilu na vhutsila ha khwine ha u tandulula thaidzo. I gudisa vhaswa uri vha dzule vha tshi lingedza na u guda kha vhukhakhi, zwi tshi vha thusa uri vha khwaṱhe.

U dzhielwa nṱha ha mvelaphanḓa ya mitambo, zwi ṱuṱuwedza fulufhelo ḽa vhagudi, zwi vha ṱuṱuwedza u ḓiḓowedza nga maanḓa na u ṱuṱuwedza vhaṅwe uri vha ṱanganele, zwi sika u ḓikumusa na mvelele yavhuḓi ya mitambo zwikoloni.

Nṋe ndi takalela mutambo wa bola ngauri u ṱanganya tshitshavha, u ṱanganya vhathu vho fhambananaho nahone arali wo u ṱalela u ḓisa mutakalo.

U wana mivhala ya vunḓu kana lushaka zwi ṱuṱuwedza fulufhelo ḽa matshudeni na u vula zwikhala zwa u wana dzi basari, vhurangaphanḓa na nyaluwo ya mushumo kha mitambo kana kha maṅwe masia.

Tshikolo tshanga tshi dzhenelela lu linganelaho kha miṱaṱisano ya mitambo ngauri zwikolo zwapo zwi vha na miṱaṱisano ya mitambo ṅwaha muṅwe na muṅwe.

Ee tshifhinga tsha mitambo tshe tsha mpfhara tshi ḓivheaho ndi musi Afrika Tshipembe ḽi tshi vha ḽone shango ḽe ḽa vha ḽi khou ḓisa mitambo ya FIFA World Cup nga twendi thene musi mutambi wa Afrika Tshipembe a tshi kora tshikoro tsho thoma tsha iyo miṱaṱisano.

U tamba mitambo ya bodo ya sialala na muṱa na khonani zwo ita uri hu vhe na u ḓiphina, u sea na zwifhinga zwa vhushaka zwine nda kha ḓi zwi zwi dzhiela nṱha na ṋamusi. Zwo ri sendedza tsini nahone zwo ri ita uri tshifhinga zwo leluwaho zwi vhe zwo khetheaho.

U vhani muṱa wa vhugweṋa dza ḽifhasi zwi sumbedza Afrika Tshipembe sa shango ḽi re na vhutshilo, ḽi re na vhukoni na u ṱanganedza vhathu, i ṱuṱuwedza vhuendela mashango, u kunga vhubindudzi na u khwaṱhisa ikonomi yashu lwa tshifhinga tshilapfhu.

Ndi na lufuno lwa u funza luisimane, u bvelela hanga hu hulwane ho vha u thusa matshudeni uri vha vhe na fulufhelo na u khwinisa vhukoni havho zwine zwa vha vulela zwikhala zwiswa vhutshiloni havho.

Mitambo i ṱuṱuwedza vhaswa uri vha tshimbile, vha fhaṱe maanḓa na u fhungudza mutsiko. I thusa u linganyisa fhela tshifhinga tsha tshikirini na mushumo wa tshikolo, u ṱuṱuwedza matshilo a mutakalo.

Muvhuso wapo u tea u fhaṱa zwiimiswa zwo tsireledzeaho, u gudisa vhagudisi vho ṱanganedzwaho na u dzudzanya league dza tshifhinga tshoṱhe u itela u tikedza mveledziso ya mitambo na u shela mulenzhe ha tshitshavha.

Kha vhupo ha mahayani mitambo i anzela u tambiwa nnḓa nga zwithu zwo itiwaho nga zwanḓa kana zwa mvelo nahone hu vha na tshikhala tshinzhi na zwithu zwiṱuku zwine zwa nga thithisa, kha dzi ḓorobo kana dzi ḓoroboni mitambo i i nga katela thekinoḽodzhi ya tambiwa nga ngomu nahone ya sedzana na vhushaya nungo ha fhethu kana mbilahelo dza tsireledzo.

Ee, hovha hu tshi nga vha na nḓila ya khwine nga u vha na zwishumiswa zwo engedzeaho vhugudisi vhu gudiswaho na mbekanyamushumo dzo dzudzanywaho dza mitambo u itela u ṱuṱuwedza u shela mulenzhe na u bveledza vhukoni.

U ṱanganedza kha mitambo kana u ḓi mvumvusa zwi khwinisa mutakalo wa muvhili, zwi fhungudza mutsiko, zwi fhaṱa vhutsila ha u shuma u sa tshigwada, zwi ṱuṱuwedza fulufhelo na u ita uri muthu a ḓi pfe wa tshitshavha na u vha wa tshitshavha.

Ndi a tevhela bola ya milenzhe ya vhafumakadzi tshiṅwe tshifhinga nḓila ine vha tamba ngayo a si ya u fhambana fhedzi i sa sedza nga maanḓa kha u shuma sa tshigwada vhukoni na tshitirathedzhi zwine zwa nga takadza u fana na mitambo ya vhanna.

Ee, ndi a funa zwa u dzhaiva hezwi ndi ndo vhoṱhe nga uri ndi a zwiḓivha zwori a thi tu kona u dzhaiva nga u to ralo ngazwo u dzhaiva ndi ndo zwoṱhe zwi a takadza nga uri hu vha hu si na muthu ane avha o no ṱalela.

Mutambo une vhathu vha u funesa kha inthanethe kanzhi ndi mutambo wa chess nga uri u itela khaedu vhukoni havho ha u humbula na ha maano.

Sky diving ndi mutambo wo kalulaho une vhathu vha fhufha vha tshi bva kha tshiendedzi vha wela fhasi vha sa thu vula dzipharashuthi uri vha kone u wela fhasi vho tsireledzea.

Hai, a thi vhoni mitambo ya kha inthanethe yo lugela muvhili wa muthu nga uri kanzhi i mitambo i tambiwa vhathu vho dzula fhasi fhethu huthihi nahone vhasa kho ita zwa u ima ima nga muvhili wavho.

Musi ndi tshi u aluwa ndo vha ndi tshi tamba mitambo i ngaho u dzumbama bola ya milenzhe na mabulasi na khonani dzanga nnḓa.

Kanzhi ndi tshi kho tamba game kha internet ndi vha ndi tshi kho shumisa luṱingothendeleki lwanga force lune lwavha seḽifounu ya android kana tablet.

Nga mitambo ndo fhaṱa vhukonani ho thewaho kha u shumisana u fulufhedzea fana na zwipikwa zwo tanganelanaho zwe zwa fhedza tshifhinga tshilapfu u fhira mitambo.

Ndi u shumisa zwifanyiso zwi re khagala u davhidzana na vhathetshelesi u posa tshifhinga phosphorus posa tshifhinga tshoṱhe u kovhelana zwithu zwi takadzaho nahone u ṱuṱuwedza vhatevheli uri vha kovhekane tshenzhemo dzavho.

Ndi ḓo dzudzanya ḓuvha ḽa mitambo ya tshitshavha tshikoloni tshapo ndi tshi ṱanganya mitambo ya u ḓi takadza na mitambo ya pfunzo, vha dzhenelele tselaho vha ḓo badela mbadelo ṱhukhu ya u dzhena na u renga zwiḽiwa zwiṱuku tshelede yoṱhe i ḓo ya kha tshikwama tsha mitambo ya vhana.

Mutogwa ndi mutambo wa sialala wa Afrika une vhatambi vha tatisana u fara na u posa zwithu zwiṱuku nga u ṱavhanya zwine zwa khwinisa u tanganelana ha zwanḓa na maṱo na u livhisa ṱhogomelo.

Ndi nga ri posani zwiswa zwi takadzaho, shumisani zwinepe na dzividio, dzhoina hani zwigwada zwa mitambo, davhidzani na vhatevheli na u kovhelana zwiṱori zwa muthu nga eṱhe u itela u ṱumana na vhatikedzi.

Tshikhala tshine nda tshi funesa kha bola ya milenzhe ndi vhukati ha mudavhi nga uri tshilanga luvhilo lwa mutambo na u ṱumanya deficiency na attack.

Ndi vhona zwi songo fanela uri vhathu vha ḓi wane vha tshi kho fhedza tshikhala tshilapfhu vha kha ṱhingo dzavho, ngauri i zwi zwi fhedza tshifhinga muthu uya thoma uvha a kho tamba mitambo kha ṱhingo yawe nga matsheloni a sala a tshi yo u vula maṱo a wana ḽono kovhela ḓuvha ḽoṱhe o soko dzula a tshi kho tambisa ṱhingo yawe a sa khou ita tshithu. Zwi na masiandoitwa a si avhuḓi kha mutakalo wa muthu, ngori u dzulesa tshifhinga tshilapfhu o dzula fhethu huthihi nahone maṱo awe a kha ṱhingo thendeleki yawe.

Kanzhi ndi shumisa luṱingo thendeleki, laptop nahone ndi shumisa puḽatifomo ya google play ndi yone ine nda wana ina mitambo minzhi ine nda i ṱoḓa online.

Ndi funesa u fhedza tshifhinga tshanga ndi tshi kho tamba chess na match masters ndi funa edzi geimi ngauri ndi dzone dzine dza ṱuṱula muhumbulo, dzi ita uri ndi humbule musi ndi tshi khou dzi tamba, ndi wana mbuelo dza uri ndi ṱuṱula muhumbulo wanga nda kona u humbula zwavhuḓi.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou fhaṱa vhukonani na vhathu musi ndi kho tamba dzi geimi online, vhukonani ha hone ho thoma ri tshi khou tamba dzi geimi ra ḓi amba henefho ra guma ri tshi khou fhana dzi number founu ra davhidzana na kha vho WhatsApp ra guma rovha dzi khonani dza online ri sa athu vhuya ra ṱangana fhedzi ri tshi thusana nga zwiṅwe zwithu zwa vhutshilo.

Ndi funesa u tamba match masters musi ndi tshi khou tamba online na khonani dzanga, i thusedza u khwaṱhisedza u fhaṱa vhukonani hashu ngau vha ri vha ri khou ṱaṱisana ri vhavhili.

Masiandaitwa a si avhuḓi ndi uri laptop i nga crush hune ha swikela ya si tsha shuma ya vha u lozwa ha zwithu zwa ndeme khayo.

Vhathu vha nga sedzana na vhuṱumani hu si ha vhuḓi ha nethiweke, u tambudzwa nga inthanethe, u fhuriwa, u ḓura hu hulwane ha datha ha datha na kha khombo dzi ngaho u vha na dzema kana vhufhura ha inthanethe.

Muthu a nga fhuriwa kha inthanethe kana vha wana inifomesheni yawe nga vhathu vhane vha kho nyaga u muhuvhadza.

Ndi nga ṱuṱuwedza uri vhathu vha tambe bola ya milenzhe, ngauri ai ḓuri uri muthu ai tambe, i fhaṱa u shumisana ha tshigwada i khwiṋisa muvhili nahone i nga tambiwa huṅwe na huṅwe hune vhathu vha wana tshikhala.

Ndi dzulela u ṱamba match masters ngauri ia fhumudza, iya takadza, iya nthusa u fhirisa tshifhinga ngeno muhumbulo wanga u tshi kho dzula u tshi kho shuma.

Ndi vhona ungari matambele ane o tendeliwa ane avha na mutakalo wavhuḓi khathihi nau fhaṱa vhukonani vhu fhaṱeaho, ndi vhona ungari ndi mutambo wa bola ya milenzhe, ngauri afho rivha ri khou tamba sa zwigwada ri tshi ita ri tshi ambedzana roṱhe ri tshi fhaṱa na vhukonani.

Ee ndi nga ḓi wana ndi tshi khou pfhumbudza vhathu nga geimi ya suduku ngauri i ṱuṱula muhumbulo, i ita uri muthu a dzule a tshi khou humbula vhukuma musi a tshi khou tamba iyo geimi, mbuyelo ine a nga i wana ngau ḓidzhenisa khayo ndi uri muhumbulo wawe uḓo dzula wo vuwa u songo eḓela.

Athi tuvha vho na nḓivho nga mutogwa lini, athi tuvha vho na nḓivho ngaho uri u tambiwa nga vhathu vhangana nahone u tambisiwa hani.

Khadi thingo vhuya nda i tamba sa ṅwana, fhedziha vhana vhanzhi vhono i tamba tshenzhemo tshavho tshi vha tsha uri vha ya takala ngauri ivha i kho vha ita uri vhavhe vha kho tamba na vhaṅwe vhana.

Ndi mitambo i ngaho mufuvha, ndode muravharavha, na iṅwe vho yo vhalaho fhedzi nṋe ndi takalela muravharavha ngauri ndi wone une wa fhaṱa tshiṱirathedzhi na vhukonani kana vhukoni ha u tandulula thaidzo.